Dipegelo tsa tlhago di fana ka ditshameko le dikgoreletsi tse dikgwetlhang baatlelete mmeleng le tlhaloganyong. Go farologana le seo mafelong a kwa motsesetoropong a na le go tshwana thata ebile a kgona go bonela pele maemo a bosa, phefo le go farologana ga maemo a tlholego go tlhoka gore atlelete e tlwaele fa mafelo a kwa motsesetoropong gantsi a sireletsiwe thata. Diphefo tsa tlhago di ka sutisa atlelete go ntshetsa pele agility, tekanyetso le mamello.

Batlhotlheletsi ba ka rotloetsa dilo tse ba di ratang mo metsweding ya dikgang ka go abelana diteng tse di kgatlhang, ba poster-a dibidio, dinepe, kgotsa dithuto tse di bontshang dilo tse ba di ratang. Go abelana ka kgatelopele ya bona, diphitlhelelo le dithuto tse ba di ithutileng. Ba ka tlhama sebaka se se abelwang ka go amogela ditlhopha tsa mo inthaneteng kgotsa dikgwetlho tsa metswedi ya dikgang.

Eya, ke a dumela. Fa metshameko ya difounu tsa selula e fetotse lefelo la metshameko, tlhotlheletso ya tsona mo metshamekong wa go tshameka ka namana e sa tlhomama. Batho bangwe ba ka ba ka nna ba rata go tshameka ka difounu tsa selula fa ba bangwe bona ba tswelela go itumelela go tshameka ka namana, kwa bofelelong ka mono fa gare ga motshameko wa selula founu le go tshameka ka namana ikagile ka gore motho ka bongwe o rata mekgwa ya metshameko.

Didiriswa tsa eleketerone tse di dirisa metshameko, e dirisa motshameko e batshameki go kopanela le motshameko ka ditsela tse dintšha. Didiriswa di dira batshameki go ela motshameko le go tlhama diteng go rotloetsana mefuta e ntšha ya tirisanommogo ya loago.

Go tlhama tikologo e e sireletsegileng e e tshegetsang, go botlhokwa thata go tlhabolola mo tlhabololong ya bašwa ka go nne go dira gore ba nne le mogopolo wa kgolo le go fokotsa tshabo ya go dira diphoso. Gape go kgona go akanya ka kelotlhoko go rarabolola mathata le go tsaya ditshwetso tse di na leng, tse di nang le kitso. Tikologo e e sireletsegileng e maatlafatsa bašwa go fitlhelela bokgoni jwa bona ka botlalo go tlhabolola bokgoni jo botlhokwa jwa botshelo.

Ke metshameko ya go tshwana le didiriswa tsa eleketeroniki, rakabi mmuso ke ona o tshwanetseng go neya dikolo tsa kwa magaeng madi a go dira metshameko eo, mme fela ga ba diri jalo .

Bašwa ba tshwanetsi go itekanela sentle mo mmeleng gore ba nne le marapo le mesifa e e nolofedileng. Go laola boima jwa mmele ka tsela e e itekanetseng le boitekanelo jo bo tokafaditsweng, le boitekanelo jo bo tokafaditsweng jwa pelo le mathapo kgotsa methapo. Re tshwanetse go tshameka kgwele ya dinao, bolotloloana, go thuma, tennis-e le go iphitlha.

Ee, o dira sentle ka gore ditiro tsa go lema jaaka go epa, go jala le go rua di neelana ka ikatiso e e magareng ya pelo le methapo go tokafatsa boitekanelo jwa pelo. Go tsholetsa go rwala le go oba go ka thusa go nolofatsa mesifa le boitshoko. Ditiro tsa go lema di ka tokafatsa go fetoga-fetoga le maemo le go tsamaya bogologolo mo dinokeng, mangoleng le mokwatleng.